Ho na le maponesa ka medidietsane koloi ena, mme e tlile hle motswalle wa ka moo wa mo ko hlapanya ko hlapa ke bona di mapologa hake tsebe letho ka koloi ena jwale wa Mmakatsanyana Motswalle wa ka ha se a hane hore bolo ena e tlile ena ho nna maobane, Re kopa ke mmele yona matsatsing ana. Ng o tla ka tlohela Ke kopa ho seng jwalo bo ntate Maponesa pele le ka nkisa tjhankaneng empa e le nke le hatise menwana ya hae, le shebe hore na mona hae se o tshware ka hara koloi ka moo kea le kopa ho ntate maponesa Ebile ke na le molaetsa nsendetseng ona hore o tlatla atle dija koloi ho nna For Ae behe matsatsing a metsi monate maponesa .

Ei dintwa tsena tse kanakana tsenana tsa bakganni ba ditekesi di bakwa ke hore ba ba tseka ba ba ba bapalami hore bapalami ba kgetha di dikoloi. Ba batla ho palama tsa tsa bakganni ba itseng, ha ba batle ho palama tsa bakganni ba itseng. Le hore ebe ho na le boraditekesi ba bang ba nang le ditekesi tse ngata, mme ba banke ba ba ba ba qetela ka ka ka ka ka ho nka batho. Jwale e be bona ha ba kgone ho etsa tjhelete, e be tjhelete e ya ho boraditekesi bana ba nang le ditekesi tse ngata.

Ntho ya pele pele ke ka kopa monyetla wa ho ba ho emisa koloi apere Uber kapo Bolt ke tlameha hore ke etse hore koloi ya ka e be maemong a hantle. E na le insurance hore ha nka fumana kotsi le bapalami ba ka ebe e ba tla tshireletseha. Mme ebe ke a kena leqhepeng la Uber ke a e ngodisa. Ha ke qeta ho ngodisa ba Uber ba tla tjhepha ditokomane tsa ka kaofela hore na di felletse na. Ebe ka morao ho moo ba tlatla ba tlo sheba koloi hore na e maemong le nna ebe ke maemong. Ebe ha ba qeta hee ba tla mpolella hore na ke se ke tla qala hore le ka sebedisa Uber kapo jwang.

Ntho ya pele eo le ka e etsang ha le palama Uber kapa Bolt e le hore le netefatse pele re ka palama hore se sa hlahelwe sa mokganni wa le kgannela mono ke yena yane e leng mo neng e peying mono ya Bolt kapa Uber ng. E nngwe ya bobedi ke hore dintlha tsa hao tsa leeto ebe o ka di fa e mong wa leloko hore haeba ho kaba le ntho ntho e etsahalang ka wena e be re kgona ho e sala morao. Mme o ka etsa leka hore o kene App-ng ya Uber. Ha o tso le ka hare ho Uber ka mono o sale leeto la hao morao ka tsela ya mme mmapa hore o kgone ho bona hore o ntso o tsamaya tseleng, o tlamehang ho tsamaya ho yona.

Ho bobebe haholo matsatsing a kasheko hore o ka romella diaparo le haeba ke di romela profinsing eo. Ka ditsela di ngata hobane ke ka kgona ho ya lebenkeleng, ho na le lebenkele la diaparo le tsamaisang diaparo. Mme o lefa feela lekgolo ho di isa hohle moo o batlang ho di isa teng. Ke ka di isa lebenkeleng le mme ke mo romela ka tsela eo kapa ka di isa ng Ee, kea isa mona moo ho sebetswang ka tsa courier teng. Company tsena tsa courier, mme ka di isa teng, ke ba lefa tjhelete eo tlameha ke ba lefe yona, mme ke romele motho eo diaparo. Ke tsela tse sebediswang ha jwale tseno tsa ho ho romela diaparo ho batho ba hole le wena.